E ke motho y nang le mamello nakong ya ho leta. Di-company tse ngata di entse jwalo hoba batho ba bangata ba etsa di-insurance, ba se ba se maemong a hantle a bophelo.

Kgwedi le kgwedi ha o fumana setlankana sa mokgolo, ho tsohle di ngotswe moo ho hore na o ntsha tjhelete e kae ya UIF-e le company eo e sebeletsang e ntsha tjhelete e kae ya UIF-e.

Tjhe, ha e ya lekana ditlhoko tsa motho tsa kgwedi le kgwedi, hoba hangata ke tjhelete e tswang ha ngwe. Hape oe fumana ha ngwe.

Etsa hore bonyane ho na le ho be le tjhelete eo sallang account-o. Ke se entshe kaofela ha ke ntsha mokgolo.

Balloon payment ke ha o patala hanyane hanyane kgwedi le kgwedi, mme ha o santse o tlo qetella o tlo patala tjhelete e ngata.

Ee ke motho ya dulang a, a le mantsweng a hae a hore ke ha ke kolota ntho, ke dumetse hore ke tla patala kgwedi le kgwedi, ho tla ba jwalo. Ke tla patala kgwedi le .

Tjhe, Koduwa ena ha e so nhlahele hobane, ke dula ke na le ho hong, mohlala, mekgatlo ya lepato jwalo jwalo.

Batho ha ba ikgethele, hangata mohiri ke ena a ba jwetsang hore ba tlo hulelwa e ho UIF. Hangata o ka tseba hore o hule, o hulela UIF ha o fumana lengolo la mokgolo.

Hangata ke rata ha ke kadimile tjhelete. E be kadima ya kgwedi tse tsheletseng, hobane ha o be le interest ho feta ha o kadimile selemo ho ya ho tse ding.

Dintle tsa overdraft facility ke hore o ka nna patala nako e nngwe le ngwe, o kadima so o se hlokang. Mme dimpho tsa overdraft facility ke ho hore o o tlo fumana interest o tlo eketswa interest tjhelete e oe kadimileng.

Ha ke so be lehlatsipa la boshodu ba ho banka internet-eng, hape ha ke so ka ke utlwela motho a kileng a ba lehlatsipa la boshodu ba ho banka internet-eng.

Se ne se sa ndula hantle, empa jwalo ka ha dilemo di tse di tsamaya, technology dikoloing ya fetoha. Mme tsena tse ntjha ho dula le technology e ntjha ho tsona.

Ha ke so ke wela lerabeng la ho kadima tjhelete ya pokola ho matjhonisa, empa ho na le motho e ke mo tsebang a ileng a wela lerabeng leo. E ne kentse tjhelete e kentse tswala e leng interest e kalo ka fifty percent, tjhe o ile a ikana a re ha sa hlola a etsa jwalo mme le nna ke ne ke bona hore motho ya mofuta oo nkeke ka etsa.

Ee, kea kgona hore kgwedi le kgwedi ke siye tjhelete eo nna le banka ya ka re dumellaneng hore ke tlo e siya bankeng ya ka.

Lelapa le tlo fumana tjhelete e itseng kgwedi le kgwedi jwalo ka ha o ile wa reka life insurance.

Tjhe, ha ba e je hantle mme ha e ba qhobe, hobane tjhelete ya pentjhele e nyane ho feta ha o fumana mokgolo, ha e lekane le ya mokgolo.

Hangata banka e ke e sebedisang e na le ho nromella molaetsa wa hore ke kene nthong ya teng, ke shebe sekoro sa ka sa credit-e teng. Mme ke dula ke se sheba, sekoro se amang credit ya ka ke account ya diaparo ao. Mme sekoro sa ka sa credit se tlase nyana ha se ntumelle hore nka fumana credit card.

Ntate ke utlwetse ka ntho e bitswang overdraft facility, mme ke ntho kapa tjhelete eo ka e kadimang kapa ntho e tshwanang le tjhelete e oe kadimang bankeng. Mme sena re ka kgona ho se sebedisa ha re hloka tjhelete ka potlako ha re na le mabaka a hlokang tjhelete, mme o ka e fumana ha bonolo.